Diaparo tsa setso tsa ba-Tswana di fetogile fa nako e ntse e tsamaya, tloga mo diaparong tsa motheo tsa letlalo la diphologolo go ya kwa dikarolwaneng tse di kgabisitsweng tse di nang le mebala e matlhagatlhaga le ditlhamo, gangwe le gape, bogolosegolo mo ditiragalong tsa semmuso jaaka manyalo, le meletlo kwa tlwaelo basadi ba ne ba apara disekete le di apron-e, mme banna ba ne ba apara di kgotsa diaparo tsa letlalo la nku le matsela a letheka, lefa diaparo tsa setso di sa ntse di anela gompieno, fashion-e ya bophirima e sa ntseng apara thata ka diaparo tsa setso di kolekela ditiragalo tse di kgethegileng.

Ee, go ikaegile ka ditiragalo le seemo sa setso, diaparo tsa setso di kanna tsa tshwanela , tsa maemo a kwa godimo tse di jaaka di-conference-e, fa gone diaparo tsa kgwebo kgotsa tsa semmuso tse di kwa di tshwanela thata.

Ee, go ikaegile ka di tiragalo le seemo sa setso diaparo tsa setso di kanna tsa tshwanela tsa maemo a kwa godimo tse di jaaka di-conference-e le fa gone diaparo tsa kgwebo kgotsa tsa semmuso di ka tseo di tshwanela thata mo ditiragalong dingwe tse dingwe di ka nna tsa go kgathaletsa ka tlhamalalo kgotsa le go laela gore go aparwe diaparo tsa setso.

Go fetisa dingwao, dilo tse motho a di dumelang tota le maemo a motho mo setšhabeng, ditlhagisa diphelelo tse di tsenetseng ka go boitshupo, dikarolo tsa loago, le ditekanyetso tsa setso mo godimo ga go nna tsa bontle fela.

Mosadi o tshwanetse ke go apara moaparo wa setso sa monna wa gagwe ko e leng gore o ile bogading teng mo e leng gore o tshwanetse go apara jalo, go bontsha gore ke mosadi o nyetsweng, go bontsha gore o tseile ke lelapa lengwe ba feleleditse ba mo ntsheditse madi a bogadi.

Tlalo le bobowa jwa diphologolo ga di bo le go nna karolo e e tlwaelegileng ya diaparo tsa setso tsa Setswana mme bošweng jaana matsela a a tshwanang le seshweshwe a gape a bidiwang leteisi kgotsa jeremane kwa Botswana a ile a tuma thata fa seshweshwe e leng letsela le le tlileng le ne la tuma ka ntlha ya mebala ya yone e tlhapileng le ditlhamo tse di raraneng tiriso ya matlalo a diphologolo e ne e emela go fitlhelega ga dirisiwa le botlhokwa jwa go tsoma mo setsong sa bone.

Fashion-e ya basadi le setso di amana thata ya ditlhopho tsa fashion-e, gantsi di bontsha le go tlhotlheletsa boitshupo jwa setso, dingwao le ditlwaelo. Diaparo tsa basadi le mefuta e mme ya fashion-e ke ditshupa tsa ka fa ntle tsa boswa jwa setso mekgwa le ditumelo mo godimo ga moo e ka dirisiwa go itlhalosa go tshwaya-tshwaya batho diphoso e leng go tshologa.

Ga go pelaelo gore diaparo tsa setso le mekgwa ya segompieno di ka nna mmogo mme tsa tlhotlhoeletsana kgapetsa-kgapetsa le fa e le mefuta e farologaneng di ka nna mmogo jaaka dikgetho tse di tlaleletsanang kgotsa tsa kopanngwa le go fetola go tlhagisa dipopego tsa ntlha.

Go dira jaaka segopotso sa mmele sa nako e e fitileng, go emela histori, dingwao, le ditumelo le go rotloetsa maikutlo a boitshepi le setšhaba.

Ga ke bone go le jalo diaparo tsa setso le tsone di tlhotlheletsang bana ba sejaanong-jaanong go apara diaparo tse e leng gore di dikhutshwane. Gantsi e be e le gore ba bona gore ba tsamaya le dinako ba bona gore batho ba aparang mo dinakong tseo gape ba bangwe ba diriwa ke go bona e diregang e leng gore diaparo tsa teng di tlabe di apariwa ke batho ba le bantsi kgapetsa le kgapetsa di ba kgatlhegela mo e leng gore ba di reka go bona ka ba bangwe.